Mina a ndzi ta hlawula emuchini hikokwalaho leswaku emuchini ni nga swi kota ku va ndzi endla ntirho wa mina wu hela hi hi xihatla kambe ku va ni tshovela hi mavoko swi nga endleka ndzi heta masiku nyana nkarhi ndza ha tshovela kambe michini ndzi va na leswaku ndzi ta kota ku va ndzi tshovela entshovelo wa mina kumbexana ni nga swi kota ku va hi siku ra hi yi one ndzi va ndzi hetile e masimu hi mavoko ku tshovela ku heta ma siku yo tala u nga se heta ku tshovela emuchini wu olovisa swilo hikuva ndza swi kota ku va ni tshovela ntshovelo wa mina ndzi wu heta hi nkarhi lowu nga hetiki nkarhi.

Ndhambi yi na xiandla eku dlayeni ka vurimi hikokwalaho ka leswaku loko varimi va heta ku rima va byale mbewu ya vona kutani dyambu ndhambi yi ta yi ta vuya kutani yi khukhula hinkwaswo leswi va swi byaleke hi yona mhaka swi hetelela swi dlaya vurimi hikuva va hetelela va nga tshovelangi nchumu naswona loko yo kuma swilo swa wena swi mirini yi fika yi khukhula swi va swi kha ri na mati laha swi endlaka ku va swi va swi swi swi va swi nonoha ku va varimi va kota ku tshovela ntshovelo wa vona naswona va va lahlekeriwe hi swilo swo tala kusukela eka mbewu hikuva va va va va humese embewu ya vona kutani eku hetelele ndhambi yi ta fika swikhukhula.

Mfumo wu fanele wu nyikela van'wamapurasi wu va ririsa hi swin'wana na swin'wanyana wu nga va va va ririsa hi ku va va nyika embewu ya mahala nkarhi wun'wanyana va va ririsa hikuva va va nyikela hi mbewu leswaku va ta kota ku tlhela va wu kota ku byala loko dyandza ri hundzile hikuva loko va hlaseriwile ndzi rhandza hi lero na mfumo na wona wu ta va wu onhakeriwile hikuva na vona va benefit-a ku na leswi va swi kumaka loko van'wamapurasi na vona va karhi swa vona swi famba kahle hi yona mhaka loko mfumo wu vona leswaku va hlaseriwile hi dyandza na wona wu fane wu nghenela ku endla empfuneto eka van'wamapurasi.

Mina ndzi vona loko ku ri na dyandza eswakudya swa kala ngopfu ene u kuma ku ri emavhengeleni va swi durhisa kasi loko mpfula yi tshama karhi yina i swa ku ku dya swa tsaka naswona na misava ya tsaka hi ndlela leyo eswakudya a swi kahle swi kumeka kun'wana na kun'wanyana leswi swi endlaka na le mavhengeleni enxavo wa swakudya wu va wu ri hansi.

Mina ndzi nga lava va ndzi pfuna hi mabaketi ya ku cheletela mati ku ri ndzi ta kota ku cheleta swimilana swa mina naswona va nga ndzi pfuna hi nete ku pfalela eswimilana swa mina ku ri swi nga tshwi ngopfu hi dyambu.

Swiendla leswaku swimilana swi nga kuli hambi wo cheletela mati kumbe u cheletela manyoro hikuva swona swi va swi ri ku dyeni ehansi ka ximilana naswona ku ri nga sivela emhaka leyi hi nga xava murhi wa ku cheleta ku ri swi fa.

Ku pfumaleka ka mati swi endla ku ri swimilana swi nga kuli naswona van'wamapurasi va tsandzeka eku byala hikuva mati ya kala hi swimilana swi ta fa hi mhaka dyambu na ku va swi nga cheleteriwa.

Mina a ndzi ta n'wi kombela leswaku a ni pfuna hi hi xi lori leyi nga ta famba karhi ku ri yona yi tshovela ni vona sweswo swi hunguta nkarhi naswona kota ku hatla hi tshovela swimilana swa hina hi ku hatlisa kasi loko ku ri mina ndzi famba ndzi vuya swi teka nkarhi ene swi nga ndzi tekela na n'hweti ku ri ndzi heta.

Mina ndzi ndzi vona leswaku swi nga dlaya etinyimpfu kasi loko karhi swi vutheriwa swi va swi ri kahle.

Loko ku ri na switirhisiwa hinkwaswo swi endla leswaku ntirho wa vona wu olova naswona va hatla va heta va nga pfula hi ku dyondzisa vanhu hi ku rima va va hakela entsengo wo karhi naswona swi endla ku ri epurasi ra wena ri kula.

Khale a va ya nhoveni ku ya dya mapawa na tinchiri na tintoma naswona a ku ri swin'wana swa swakudya leswi a vo ti tisela ku tsakisa mimiri ya vona hi swona nkarhi wun'wanyana a swi nga ri na na ntirho wa nkoka endzeni ka miri wa munhu kambe ku va va ti tsakisa loko va dyile vatwa va ri va ri kahle emirini ya vona.

I ku va vanhu hinkwavo va hlohloteriwa hi mhaka ya vurimi hikuva vurimu byi na nkoka swinene naswona u nga tikuma u tiendlele swin'wanyana leswi nga ta kurisa e vutomi bya wena hi ku va u rima.

Ndzi vona i nga ri va ngo invest-a ku ri loko karhi ku ndlandlamuxiwa madoroba na vona va nga weli evuswetini kambe na vona va va van'wanyana lava va kotaka ku kuma swon'wana kumbe ku tlakuka hi hi tlhelo ra ikhonomi ya vona.

Ti na nghozi swinene hi tlhelo ra leswaku loko vanhu vo tikuma va va hlanganile naswona swi nga ha va swi va vavisa swinene naswona ni hi tlhelo ra ku va loko swo khuluka swi ya laha ku nga na mati lawa ma tirhisaka hi mani na mani kutani vanhu va ya va ya ka mati kumbe swifuwo swi fika swi nwa swi nga ha va na nghozi swinene.

Mubulomu wa ku va na mafu hikuva a va vula leswaku loko yo ku thonokela emahlweni swi nga endleka u nga ha voni.

Ti va pfuna hi ndlela ya ku va ti sivela swibyariwa swa vona leswaku swi nga tshuki swi dyiwa hi switsotswani naswona va va na ntshovelo wa kahle hikuva switsotswana swa sa onha swinene.

Hi lavakulu va swa vurimi na va lava fambisaka swa timali ni swa ti-research-i swa swa swa vurimi.

Hikuva loko ku nga rimiwa ku ta va na ndlala swinene naswona loko hi karhi hi endla swa vurimi hi endla leswaku hi ndlandlamuxa ikhonomi ya tiko ra hina

Nkarhi wun'wanyana loko va phahla a va dlaya timbuti naswona loko ku ri na mitlangu yo karhi a va dlaya tihomu hi swin'wana swa mindhavuko leswi a swi endliwa khale.

Swa va khumba swinene hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku profit-i leyi a va yi endla khale loko ku nga za ku ndlandlamuxiwa madoroba a yi tele swinene kambe endzhaka loko ku ndlandlamuxiwe madoroba swi endla leswaku va tshovela e mali leyitsongo kumbe phurofiti leyitsongo naswona swi endla leswaku vanhu vo tala va ya va ya xava emadorobeni.

Ina swa boha hikuva nkarhi wun'wanyana hi loko ku fana na loko ko tshuka ku ve na nghozi ya ku tshwa ka ka ka ka nhova swi hetelela swi affect-a na purasi ra wena u kota ku va u claim-a ehenhleni ka inshurense leyi u nga ta va u yi tekile.

Ndzi nga va hlamusela hi timhaka ta leswaku khemikhali leti ti tirhisiwaka hi van'wavurimi ti na nghozi ku fika kwini naswona ti nga ha va ti va xungeta evuton'wini bya vona naswona ti nga ha endla leswaku ti xungeta na vutomi bya swifuwo na mati lama hi ma tirhisaka naswona va fanele va va na vukheta ehenhleni ka swona.

Ya wa dlaya swinene hikuva hina hi langutele leswaku ku va na mbuyelo ya ya swilo swa kahle ehenhleni ka swimilana leswi hi swi byalaka kambe loko swi hlaseriwa ku hetelela ku va na nkayivelo kumbe ntsongahato wa swilo wa wa ntshovelo lowu hi va ku hi wu languterile.

A ndzi ta endla leswaku ndzi thola vanhu lava nga ta languta epurasi hi nkarhi wa loko hina hi chayile naswona va jikajika na purasi leriya va endla leswaku va tiyisisa leswaku ku nga vi na swigevenga leswi nghenaka swi yiva e nhundzu ya hina.

Swi va khumba hi ndlela ya leswaku va nga ka va nga ha kumi ntshovelo kumbe ti-profit-i ta ta leswi a va swi a va swi byala hikuva va hunguteriwile e misava naswona swi nga ha endlela leswaku mali ya vona ya muholo yi va leyitsongo hikwalaho ka swiphiqo swo fana na loko va hunguteriwe misava.

Ina a ndzi ta swivika emaphoriseni naswona a ndzi ta endla leswaku ndzi ngetela vuhlayiseki ehenhleni ka purasi ra mina leswaku ndzi sivela eka goza eka nghozi ya ku va ndzi yiveriwa nakambe.

Ndzi nga va tsundzuxa hileswaku loko hi karhi hi tirhisa tikhemikhali ku va hi endla vurimi bya hina hi fanele leswaku hi sivela makhombo ya ku fana na leswaku tikhemikhali ta hina ti nga tshuki ti vavisa swifuwo swa vanhu naswona ti nga tshuki ti endla leswaku ti nghena endzeni ka mati hikuva ti nga va na nghozi ehenhleni ka vutomi bya hina ni ka vutomi bya swifuwo leswi hi swi fuwaka emakaya ya hina naswona ni nga va kombisa hi tinxaka ta leswaku loko hi karhi hi tirhisa tikhemikhali hi fanele ku va hi va na na wa leswaku hi tirhisa kahle tikhemikhali ta hina leswaku ti nga vitiwa na khombo ehenhleni ka vunhu lava hanyaka etlhelo ka hina naswona ehenhleni ka swifuwo leswi swi nga kona evuton'wini bya hina.

Bya pfuneta hikuva ku fana na loko ku byariwa timanga ku byariwa makwembe lama hi endlaka ha wona swiendla hi vomu swi endla leswaku e vana lavatsongo va kota ku tiva swakudya swa ndhavuko hikwalaho ka vurimi lebyitsongo.

I murhi wa mondzo laha va phahaka mahanti ya wona loko ma ha tsakama kutani va muka na wona va fika va ma chela endzeni ka mati kutani va ma virisa laha va tikumaka vanwa e mati lamaya ya kona hikuva ya tshungula swilo swo hambanahambana.

Swivangelo swa laha vanhu va yivaka swakudya mapurasini nkarhi wun'wani swi vangiwa hikuva swi endliwa leswaku va tikuma va karhi va nga tirhi naswona swi endliwa hi nkayivelo wa swakudya na vusweti lebyi nga kona naswona nkarhi wun'wanyana ku yiva vona lava tirhaka kona mapurasini hikwalaho ko vo ko vona ku muholo wa vona a wu eneli eka leswi va swi lavaka evutomini bya vona.

Ahe vaakatiko ensin'wini hi pfulile ku va ma ha kota ku ti xavela e swakudya swo aka miri wa n'wina ku fana na tin'hwembe laha ti endlaka leswaku miri wa n'wina wu va kahle leswaku mi nga tshuki mi va na ti-BP ku tlakuka ka ti-high blood ta n'wina hi swin'wana swa swona leswi swi sivelaka swona e e swakudya leswi swa le masin'wini naswona swi mi nyika ti-vitamin swi endla leswaku miri wa n'wina wu tshama wu ri kahle swinene.

Mavele ya byariwa hi nkarhi wa ku ya eka emaheleni ya lembe hikuva i nkarhi wa kahle wa ku va hi kota ku byala e mavele na ku va hi nga ta hi kota ku va hi na va na ntshovelo wa kahle wa mavele naswona matsavu ya ku fana na swipanichi nkarhi wun'wanyana swi byariwa hi nkarhi wa ku ya ka xixika hikuva i nkarhi lowu swi swi va ka swi nga kotaka leswaku hi kota ku tshovela mihandzu ya kahle eka nkarhi wa xixika hikuva hi wona nkarhi wa kahle wa ku leswaku hi kota ku swi byala.

Hi loko ku fika nkarhi wa xixika loko ku sungula ku titimela.

Nkarhi wun'wanyana ku byala swilo hi nkarhi wa ximumu swi nga ha endlaka swilo swa wena ku hetelela u nga vuyeriwanga hi nchumu.

Hi ku ya hi mina i ku va ku tisiwa mbewu kumbe swibyariwa leswi swi nga nyenyeriki leswi na loko maxelo ma nga ha cinca ma va ma titimela kumbe ku hisa kambe ku hetelela ku va na ntshovelo ehenhleni ka swona.

Ku na manyoro man'wanyana ya loko wo byala swimilana swa wena hi nkarhi wa ximumu laha swi ma endlaka ku hambi mumu wo hisa ku fika kwini swi nga ka swi nga fi, na man'wana manyoro ya loko u byala loko ku ri nkarhi wa xixika laha swi endlaka leswaku na loko ku karhi ku titimela njhani swimilana swa wena swi nga ka swi nga fi hikwalaho ka ku hambana ka manyoro lama.

Loko u za u pfula swakudya leswi nga le mathinini u fanele u swi tirhisa swi hatla swi hela, a wu fanelanga u swi tshika for nkarhi wa ku leha u fanele u swi pfula u heta u swi tirhisa endzhaku ka masiku manharhu u nga ha swi tirhisi.

I ku va nkarhi un'wanyana va byala ku hundzisa mpimo ehenhleni ka swibyariwa leswi va swi byalaka, laha swi hetelela swi va swihoxo swin'wanyana leswi swi endleka leswaku va hetelela nkarhi wun'wanyana na profit-i ya kona va nga ha yi voni swona.

Ku va ni thola lava va nga ta rima ni thola lava va nga ta va va karhi va langutisa ku ri ntirho wa ku rima wu ya mahlweni naswona leswi byariwaka swa karhi swa cheletiwa van'wani va karhi va cheleta van'wani va ka va va karhi va swi hlakulela.

Hi ku ya hi mina tanihiloko swilo swi hambana hi tinguva ku fana na ka nkarhi wa sweswi, leswi swi vuyerisaka loko u swi byarile i ku fana na makhavichi, xipinichi, tinyala i ku i swilo leswi swi kumekaka nkarhi wihi na wihi hi leswi ni vonaka ka nkarhi wa sweswi ku va swona leswi vuyerisaka.

Swi tisa ku cinca ngopfu hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma ku loko maxelo ma tshuka ma cincile loko ku byariwa swakudya swo karhi, u kuma ku hetelela ku va ku ri na mbuyelo wu ntsongo wa ntshovelo leswi swi hetelelaka swi kavanyeta eka vanhu. Naswona swi swi endla leswaku nkarhi wun'wanyana eswitolo swi hetelela swi durha hikwalaho ka ku cinca ka maxelo.

Ina ya laveka, naswona u fanekele leswaku loko u karhi u pulana u endla vulavisisi ku leswi swi lavekaka ngopfu eka ku hanya ka mani na mani evuton'wini i ncini, naswona u fanele u u pulanisa leswaku xana u ta swi endlisa ku yini ku va u swi fikelela.

I ku va loko va vona ku ri swi nga tshuka swi onhaka va swi xavisa hi nxavo wa le hansi ku papalata leswaku swi hetelela swi onhaka laha va nga ta va va luzekeriwile na vona, kambe loko va swi vona ku swi ya eku onhakeni swi nga se za swi onhaka va swi package va swi xavisa hi nxavo wa le hansi ku hunguta ku va na ku papalata ku onhaka.

I ku va loko va byarile nkarhi wun'wanyana switsotswana leswi swi hetelela swi fika swi swi kavanyeta makulelo ya swibyariwa leswi va swi byaleke.

Ku va hi hlayisa mati hi ku ya hi endla madamu na ku va hi ri na mathangi ku endlela leswaku loko nkarhi wun'wanyana mpfula yi nga ni hi kota ku va hi cheleta na ku va hi kurisa swibyariwa swa hina.

A ndzi ta va hlohlotela hi ndlela ya ku va loko munhu a tirha ntirho wa kahle a nyikiwa sagwadi naswona nkarhi wun'wanyana va kuma ti-voucher ku komba ku va ni va hlohlotelo ku va tirha hi matimba.

I ku va va hlohlotelana na ku byala swilo leswi swi fambelaka na nguva yaleyo hi nkarhi wolowo, na ku va va hlohlotelana swa ku loko va karhi va byala na ku tirhisa swa ku sirhelela switsotswani va nga tirhisa swilo swa njhani va va karhi va kombisana tanihi van'wamapurasi.

I ku va va endleriwa siku laha va vitaniwaka kutani va ta dyondzisiwa na ku leteriwa hi switirhisiwa leswintshwa swa vurimi.

Yi hlohlotelo vantshwa yi hlohlotelo vantshwa leswaku na vona a va a va pimeriwi ku va va nghena eka swa timhaka swa vurimi swa vurimi, naswona leswi swi ta endla ku hi rin'wana ra masiku loko va tinyiketela eka swona va nga hava va van'wanyana lava owunaka mapurasi laha va byalaka emihandzu leyi nga ta va hetelela yi va vuyerisa endzhaku ka swona.

I ku va loko hi karhi hi tshovela hi lava mabokisi lawa ya nga ta khoma swakudya swa hina ku va swi sirheleleteka na ku tenga.

Ndzi vona ingaku nkarhi wun'wanyana vanhu lava va tirhaka mapurasini a va tirhi tiawara ta normal, naswona nkarhi wo tala va tirhela edyambini. Leswi a swi ta endla ncinco ehenhleni ka vutomi bya wena ku rihanyo ra vona ri kota ku va ri hlayiseka, i ku va hi nkarhi wa ximumu va pimeriwa e nkarhi wa ku tirha naswona va va na na swisirhelelo leswi va fanekele ku ambala swona loko va tirha edyambini naswona leswi swi ta endla ku ri na na rihanyo ra vona ri va eka eka eka eka ka ndhawu ya kahle.

Ina kambe ti nga ka ti nga dlayi hinkwato ku ni tin'wanyana a ti chavi xirhami.

Ina ku na milawu a ko tirhisiwa swidlayaswitsotswana nkarhi wun'wana na wun'wanyana swi landzelerisiwa hi ndlela ya kahle swinene leyi nga vekiweki vanhu ekhombyeni kumbe swihari kumbe swifuwo.

Hikwalaho ka tihakelo leti van'wamapurasi va hakelaka vatirhi hi yo mhaka vanhu u kuma ku ri va xota van'wana va nga ha thoriwa namuntlha kambe hikwalaho ka mahakelelo va hetelela va tshikile.

Ina ti nga pfuna hi ndlela leyi va nga ha kota ku va va nyiketela na ku nyika vanhu lava pfumalaka e swakudya ku hunguta e nxungeto wa ku tlangisa swakudya.

Mina ndzi vona swi nga lulamanga, hikuva loko u tirha mapurasini ndzi vona swi fanerile leswaku mi tirha nhlikani ntsena hikuva i ndhawu leyi mi ngo rima mi hlakula na ku cheleta na ku voniwa ku ri swilo leswi byariwaka swi kahle. So ku tirha navusiku ndzi vona swi nga lulamanga.